Ke ile ka bala mme ka kopanya ditlamatlama tse hlokahalang tseo di tla nthusa.

Ke lokela ho sebedisa transport-o ya tekesi hore ke fihle moo mahaeng a maqheku.

Ke letsatsi la bontate le letsatsi la bomme.

Ba lokela hore ba be le toti ya bona e tshirelletsehile moo ba lahlelang tseo ba seng ba sa di hloke teng.

Ke ka hore sepetlele ha ho etsuwe se se ngata.

Tjhe, ha ho na ntho e jwalo ebile le ditsela di a tshabeha.

Ee, di a kgotsofatsa hobane palo ya batho ba hlokahalang ka lebaka la lefu lena e theohileng.

Ke lefu le tshwarang batho ba baholo mme ha le o tshwere, o tlameha hore o dule o itlhokomela, mme o je le dijo tse dumetsehileng.

Ke nahana ke hobane e le thuso ya mahala kapa ba founelwa ke batho ba bangata haholo .

Ke hobane ha ngata batho ha ba ile dipetlele ha ba kgutle.

Ke bone batho ba thuswa empa ba le bangata haholo mme ba bang ba fumana thuso ka mora nako e telele.

Nka mo kgothalletsa hore a nwe meriana ya Sesotho mme a ye di-clinic-ing.

Tshwaetso e hlaha dipetlele kapa hona difofaneng ha batho ba ya dinaheng tse ding .

Ke hore ho eketswe di-clinic-i moo mahaeng.

Ka ho romelletsa mapolesa a tsamayang tsa sheba barekisi ba seng molaong .

Ke mokgatlo o thusang bana kapa basadi ba hlekefetswang malapeng .

Ke hore dipetlele tsa mmuso ho ya mefuta ya batho e sa tshwaneng.

Mesebetsi e fapane haholo mme ho na le mesebetsi eo batho ba bomme ba kekeng ba e sebetsa.

Tjhe, banna ha ngata ha ba keke ba eletswe jwalo ka ha ho thwe monna ke nku ha lle.

E ne re tshwere ha bohloko haholo hobane ne re sa dumelletseha ho tlala-tlala tseleng kapa hona ho tsamaya o sa kenya mask .

Eya, ha se nnete .

Ke ile ka ameha kotsing ya sethunya mme e mong wa metswalle wa ka a bakile diphoso ka ho qala batho.

Ke mo kgothalletsa hore a ye sepetlele mme a kgone ho thuseha ka pele ka potlako.

Tjhe, hobane dipolasi di hole le di-shop-o mme le network ya sokodisa dipolasing.

Nka fana ka sebaka sa tulo moo ausi eo a dulang teng mme ka ba kopa hore ba skebe ba ntsha mabitso a ka.

Nka etela clinic-ing ntle le ho tsebisa mang kapa mang lelapeng la heso.

Nka ba eletsa hore ba sekebe ba ropa motlakase kapa hona ho sebedisa ka sekgahla.

Ne ke ka re motsofe e mong le e mong a patale ha nngwe kgweding.

Ke e bona le ntho e ntle haholo ha feela leqheku le sena mohlokomedi lelapeng.

Dipetlele le di-clinic di fellwa ke dipidisi hobane e le thuso ya mahala setjhabeng.

A ya fihla mme re tseba ka ho shebella theleveshene.

Di ka bakwa ke hore ba bang ba batho ba tswa ka malapeng ntse ba le banyane.

Sepetlele se batla o fihle ka nako, e sale hoseng hore o kgone ho thola thuso ka nako.

Nka mo eletsa ka hore a je dijo tse matlafetseng.

Balekane ba tshwanela ho sebedisa kgohlopo hore ba ska tshwaetsana kokwanahloko eo.

Seo se bakwa ke motjheso o mongata haholo mme o tlameha ho dula a photse nako e telele le e kgutshwane.

Ke hobane di a tseba hore ho na le a mang a mahlakore a mmele a ntseng a senyeha hanyane hanyane .

Ke fumane thuso ka hore ne ke tlameha ho ya clinic-i kgwedi le kgwedi mme ne ke na le letsatsi leo ke tlamehang ho ya ka lona .

Di ba thusa ka ho ba fa dikgohlopo le ho ba test-a lefu la kokwanahloko.

Ba ka thuswa ka hore tjhelete ya bona ya mokgolo e eketswe mme ba fumane le dijo tsa mahala.

Nkare mekgwa e fetohile hobane dikereke tsa hana jwale e se le dikereke tje ka lebitso.

Nka etsa hore meriana eo e dule ka kamoreng ya ka mme ho se bone motho hore ke e beha nqa e feng.

Tjhe, nka se dumele ho rekisetswa moriana e tswang clinic-ing ka hore ke mahala.

Ke nahana ke hore bakudi ba fuwa meriana e mengata haholo.

Tjhe, e keke ya mo kena ha bonolo hobane le teng ho etswa mekgwa ya ho thibela HIV.

Batho ba tsofetseng ba lokela ho ja di-fruit le meroho, dijo tse matlafatsang mmele.

Ke bona ba ba tshwere hantle ka hobane ba ya ba hlokomela, ba etsa le bonnete ba hore ba nwa dipidisi tsa bona ka nako.

Ke tlo mo susumetsa hore a tsamaye sepetlele mme a kgone ho thola treatment ya hae, e leng meriana kapa dipidisi.

Ke lwana ka hore o boloke tjhelete, o etse bonnete ba hore ho dula ho na le tjhelete hore ha dijo di fela ka ntlong, o kgone ho nka tjhelete, o reke dijo.

Ke ka hore bongaka bo a .

Ke hobane thobalano e se e etswa ke mang kapa mang.

Sena se bakwa ke hore batho ba itshwabela mme ha ba batle ho bonwa hore ba ya kula.

Ba tlameha ho eletswa ka matlung a bo bona moo ba dulang teng kapa ha ba ya clinic-ing ba eletse.

Nka etsa hore ba nfumane ha ba fihla lapeng moo ke phelang teng ka nako tsohle.

Ee, ke dumellana le sena hobane sebakeng seo ke phelang ho sona a bonahala a le mangata haholo mananeo a tshehetsang batho ba fokolang.

Sena se amile kelello ya ka ha bohloko haholo ka hore ho ne ho na le a mang a mabaka ao ke ne ke sa kgone ho a phetha.

Ee, dipetlele di ngata haholo tse hlokomelang batho ba tshwerweng ke lefu la kelello.

Ke ngola lengolo ke tletleba hore re hanetswe ho kena sepetleng ka Mantaha mme lebaka le ne le sa utlwahale hohang hore hobane eng.

Tjhe, penshene ena ha ya lekana ho hang ka hore batho ba tsofetseng ba ntse ba kgona ho lla ka taba ya hore tjhelete e nyane.

Ke hore batjha ba etsa dintho tseo batho ba baholo ba seng ba sa di etse.

Ee, e betere haholo hobane ka emeng ya mehla o ka fumana meriana ya setho e sa fodise hohang.

Ee, ba tshwerwe hantle haholo hobane ba kgona ho fumana dipidisi tsa bona ka nepo mme ka nako.